Ndzi navela ku ambala swiambalo swa ndhavuko wa Xivenda hikuva ndhavuko luwa hi wona wu ni tsakisaka swinene ni macinelo ya vona loko va cina swa ni tsakisa swinene na maambalelo ya vona ya ni tsakisa.

va ambala swikipa swa ku basa ni minceka ya girini ni tinguva na mateki ya ku basa na kasi vavanuna va ambala tihembe ta green ta milayeni ya ku basa ni tiburuku ta ntima kasi emilengeni va ta ambala tintangu ta ntima.

Vantshwa va masiku lama hi maambalelo ya vona va nge tekeli enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona hikuva maambalelo ya vona a hi maambalelo ya xintu hambiloko munhu a ma a va khalima hi maambalelo ya vona va ti byela leswaku maambalelo ya vona hi wona lawanene.

Vana va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa hi mhaka ku hi mhaka ya ku va tibyela na leswaku swiambalo swa manguva lawa hi swona swiambalo leswinene swiambalo swa ndhavuko a va ha swi tekeli enhlokweni.

Loko nsati a feriwa hi nuna a hi vutlhari leswaku a nghenela vukati byin'wana hi xihatla kambe u fane a tshama a zilela nuna wa yena nkarhi wa ku ringana lembe hinkwaro a nge se nghenela vukati byin'wana a ti layilela emirini wa yena na le ka ndyangu loyi a siyeriweke wona hi nuna wa yena a yilela na vana va yena loyi lava a nga va bebula na nuna wa yena loyi a hundzeke emisaveni.

Loko wasati a loveriwile hi nuna a swi vuli leswaku a nga ha ngheneli vukati byin'wana u fanele ku zilela nuna wa yena ku fika lembe loko lembe ri herile a hetile ku zilela nuna wa yena wa pfumeleriwa leswaku a nga ha nghenelela eka vukati byin'wana a tlhela a tshama a kuma vana van'wana vutomi bya yena byi ya mahlweni a swi vuli leswaku loko u loveriwile hi nuna a wa ha pfumeleriwi ku kuma vukati lebyin'wana munhu loko a loveriwile hi nuna a nga kuma vukati byin'wana a tlhela a hanya ku ya emahlweni.

A ndzi ta swi endla hikuva i munhu loyi ndzi hanyaka na yena ende a nga ri na ri ki na vatswari mutswari wa mina i mutswari wa yena mutswari loyi a kotaka ku hlayisa mina a nga swi kota ku hlayisa munghana wa mina tanihi n'wana wa yena ku na xivuriso lexi xa mutsonga lexi nge n'wana a hi wa wun'we hi yona mhaka mutswari wa mina a nge tsandzeki ku hlayisa munghana wa mina tanihi n'wana wa yena loko munghana wa mina a loveriwile hi vatswari.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina i ku tiva leswaku ndzi huma kwihi mina mani vakokwana wa vakokwana wa mina eka rixaka ra papa mina i vo mani ni le ka rixaka ra vo mhani wa mina vakokwani na vakokwana i vo mani naswona hi suka kwihi.

Mavito ya xivongo hi laha munhu a tivaka leswaku maxaka ya yena kumbe vanhu va ndyangu wa yena ma sukela kwihi lexi nga na nkoka ku munhu a ma tiva i ku u ta tiva lomu vakokwana ni va tata wa yena va sukaka kona hambi vo hundza emisaveni u ta swi tiva ku hi yena mani u suka kwihi hi xivongo xa yena vakokwana wa yena va tlhelo ra tata wa yena ni mana wa yena.

Nkoka wa mavito ya swivongo i ku tiva laha munhu a humaka kona leswaku hi yena mani n'wana mani wa mani vakokwana wa yena va suka kwihi va bebuleriwe kwihi swi sukela kwihi yena xivongo xa yena i mani.

Munhu loko a ri mutsongo u fanele a tiva xivongo xa yena leswaku a kota ku ti tiva leswaku yena u huma kwihi vo tatana wa yena ni vakokwana wa vakokwana wa yena va huma kwihi yena i n'wana wa mani nakona xivongo xa yena xi tirha hi ndlela yihi .

Vana va mina ndzi nga va xavela tiyele leswaku va mbala tona ni tinguvu ni tikhwini ta ku mbala ni tinguvu na vuhlalu lebyi va nga ta ambala emavokweni emilengeni va mbala vudeha kasi enhlokweni ni va lavela vuhlalu byo mbala enhlokweni ndzi tlhela ndzi va ba makaja leswaku loko va mbarile va languteka va sasekile swinene.

Vuhlalu bya tin'anga na ndhavuko byi hambane hi ndlela ya ku vuhlalu bya lebyi mbariwaka eka minkhuvo na micato byi mbariwa hi nkarhi wolowo ende u byi ambala loko i heta ku ambala for hi u tlhela u hluvula kasi vuhlalu bya ndhavuko bya tin'anga byi mbariwa siku na siku nakona byi na muhlovo ku na vuhlalu byo tshuka na byo basa lebyi ambariwaka hi tin'anga u byi va tshama va byi ambala ti tshama ti byi ambarile siku ni siku a ku na siku leri byi hluvulaka kahle vuhlalu byo pfariwa ekhubyeni loko i heta ku ya ekhubyeni u vuya u byi hluvula.

Vuhlalu ndzi byi rhunga hi nayiti kumbe lexi va xi va xi vitanaka lexaku i crotchet xi tirha ku rhunga vuhlalu vuhlalu ndzi byi rhunga ndzi tirhisa nayiti na ulu kumbe njara yo basa kumbe ya ntima swi ya hi ku ndzi lava ku rhunga vuhlalu bya muhlovo ya njhani ndzi byi xava byi ri eswiphaketanini ndzi fika ndzi byi hulela hi rihlalu rin'we rin'we ndzi ri karhi ndzi tirhisa ulu kumbe kumbe njara.

Xibelana i xiambalo lexi hi xi tirhisaka ku cina hi xona eka ndhavuko wa Xitsonga munhu u xi ambala exisutini loko ku ri na nkhuvo kumbe a ri karhi alava ku tsaka ku endla hi ndhavuko loko munhu a xi mbarile u chayisa tinsimu ta ndhavuko a ri karhi a cina a hundzuluxela xisati loko a xi bohile xibelani eka nkhuvo kumbe loko yena a ri karhi alava ku cina ku ndhavuko wa Xitsonga.

Vavanuna eka ndhavuko ya Xitsonga va fanele ku mbala tinjhovo exisutini na le henhla emirini wa vona kasi emilengeni va fanele va mbala maphaxani.

Vavasati eka ndhavuko wa Xitsonga va fanele va ambala minceka va boha ni maduku enhlokweni va ambala tinguvi exisutini va tlhela va ambala madeha emilengeni na le mavokweni.

Eka vuyimbeleri bya Xitsonga nqambi leyi ni yi rhandzaka i Thomas Chauke hikuva yi chaya tinsimu ta mongo tinsimu leti yi ti chayaka ti na mongo swinene nakona ti na ku aka eka vutomi bya munhu a nga yi nghohe ya ku u chaya hi sayiti kambe ti na ku aka eka vantshwa vadyuhari na vamanana ni vatatana ni vana lavatsongo.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga vuyimbeleri bya xibelani hikuva swilo leswi yimbeleriwaka i swilo leswi ni swi tivaka ndzi nga kula ndzi kha ndzi ri swi tiva i swilo leswi ndzi hanyaka hi swona masiku yin'wana na yin'wana nakona loko ku ri karhi ku yimbeleriwa vuyimbeleri bya xibelani ni va na ntsako swinene moya wa mina wu va na kurhula hikuva tinsimu letiya i tinsimu ta ndhavuko wa mina.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra vatsonga i ku vuyimbeleri bya ndhavuko byi dyondzisa vana lava va manguva lama lama va nga tiveki nchumu hi ndhavuko vuyimbeleri lebyi byi byi va dyondzisa leswaku va kula va karhi va tiva leswaku ndhavuko i yini eka Xitsonga Xitsonga i yini va dyondza swo tala hi ndhavuko eka vuyimbeleri lebyi.

Mucini wa ndhavuko wa Xitsonga leyo ndzi wu rhandzaka swinene i muchongolo hikuva loko va ri karhi va cina va ba na xigubu eka muchongolo swi ndzi tsakisa swinene na ku thawuza ndzi tsakisiwa ngopfu hi loko vavasati va ri karhi va thawuza hikuva swi tlhela swi saseka swine.